Kubangelwa kokobana urhulumende angakarhabi ukukhipha imali yokobana zakhiwe iimbhedlela ngokwamsinyana nofana abosokontraga abanikezwa imisebenzi leyo badla imali yakhona bangazakha iimbhedlela.

Kokobana iimbhedlela ezibomakhambangendlwana zigadwe zitholelwe abonogada bazilandele okhunye nokhunye la zithunyelwe khona nofana la zitjhinga khona.

Lokhu kubangelwa kukobana iimbhedlela zemakhaya lezi thina esizikhambelako kukobana azikho ebujameni obulungekileko. Yingakho bakhethe ukuya eembhedlela ezizijameleko nofana zangaphetjheya.

Isisombululo singaba kukobana i-embulensi enye nenye esebenzako ibe nonogada oyedwa kungaba sisombululo leso ibe nonogada.

Awa, angeze kwaphungula imijeje emtholapilo ngiyala angivumelani nakho lokho. Ngombana emitholapilo kutjhoda abonesi nofana abodorhodere kufuneka urhulumende angezelele abasebenzi abasebenza emitholampilo.

Kufanele kusolwe isibhedlela nofana urhulumende ngalokho. Ngombana kungebanga lokutjhoda kwabasebenzi besibhedlela nokungatjhejwa kweenguli.

Kubangelwa kukobana eembhedlela zakarhulumende kuzala khulu. Imijeje iba mide ungabe ungalithola usizo ngalokho.

Ziimbhedlela othi mawuyakizo uyokubhadela ayikho into oyifumana mahala. Ziimbhedlela ezifana nabo-Mediclinic aboKunjani kanye nezinye ezinengi ezikhona.

Kungaba kuhle khulu kwamambala lokho. Kungaphephisa iinguli zabantu abanengi begodu kungehlisa nemijeje eembhedlela zakarhulumende.

Kukokobana zisuka zijarhe khulu kwamambala. Kusuke kunento eyonakalako zijarhele bonyana ziyokusiza ziphilise nempilo zabantu.

Bayahlala balungise iimodere zabo nofana amathulusi wabo abawasebenzisako emalangeni umsebenzi mawukhona nofana uvelileko.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakatheke khulu kwamambala ayiwubambi umlilo begodu iyamsindisa bonyana angatjhi. Angeze wacima umlilo umbethe imbaji, imbaji ibamba umlilo.

Iye, uvumelekile kumsebenzi wabo ukubhula umlilo. Ungaba mncani ungaba mkhulu kumsebenzi wabo.

Bakufundele lokho kokobana bakwazi ukuhlola bonyana umlilo usungulwe yini bafundisiwe ngalokho.

Iye, lingalumatha kutjhe iinkhotha. Lilumathiswe mumoya kutjhe amahlathi.

Kokobana nabakha imikhukhu nofana imitlhatlhana bangasebenzisi iinsetjenziswa ezifana namaphepha nofana ama-cardbox.

Kunento esisetjenziswa bosicimamlilo esetjenziselwa ukucima iimfledzi ekhipha amanzi ngamandla mtjhini loyo obizwa ngokobana yi-pressure pomp.

Kokobana uhlole bonyana ayivuzi igasoline nofana ayivuzi i-oil.

Ngingazama kokobana kuphadlhwe nofana kugirizwe amafesidere ngaphakathi nofana ngivule imbobo emafesidereni kokobana bakwazi ukuphuma ngaphakathi.

Kokobana sibahlalise phasi. Sibatjele bonyana ba-breath in and out bese simseza amanzi.

Iye, uvumelekile, uvumelekile bonyana ungacima.

Ngimkhalima ngimtjele ubungozi bokudosa igezi ngongemthetho kokobana uzakulumatha umlilo ubambe indlu umtjhisele ngaphakathi.

Kokobana igezi namanzi azihlangani kwamambala. Nawufuna ukucima umlilo obangwa yigezi kufanele usebenzise ihlabathi.

Kutjheja bonyana ilunge khulu kokobana ayivuzi i-gasoline nofana i-oil. Uhlole woke ama- pipe wakhona.

Kufanele ahlale ane-fire extinguisher ngiyo esetjenziselwa ukucima umlilo masinyana.

Kokobana bakhalime abentwana nofana babayelelise ngobungozi bokudlala ngegezi.

Iinkhukhula mamanzi amanengi khulu kwamambala. La adlule khona akatjhiyi litho ayamotjha athatha izindlu, athatha abantu, athatha amathuba, atjhiya kungesenalutho.

Iinkhukhula kanengi ziba seendaweni ezimagega nemirhoba nofana amadamu.

Kungebanga lokobana abantu esele baluphele nofana esele bakhulile, abakwazi ukucabanga kuhle ngokomkhumbulo begodu banamagulo athile emqondweni nofana eempilweni zabo, abenza bona bonyana bangakghoni ukuzenzela izinto.

Kutlhoga imali yokobanyana uthathe amuntu osele aluphele umuse eembhedlela nofana esibhedlela ayokuthola imitjhoga yakhe, kufuneka imali eyaneleko yokuya lapho.

Ingabasiza ngokobanyana abogogo abathatha imitjhoga yabo emazikweni wokuphila, kokobana basaya nofana bangasazilandela, amanye amalunga womphakathi abatlhogomele ngokobanyana babalandele imitjhoga yabo.

Bangabandulwa ngokobanyana nande bakhambiswa enyakeni kabili nofana kathathu, bafundiswe ngokutlhogomela abogogo nofana abobamkhulu esele bangasakghoni ukuzenzela, abalupheleko kokobanyana babeke qangi nabeze emazikweni wokuphila, bathome ngabo qangi, babanakekele begodu.

Kokobanyana amandla azeleko abasanawo begodu baphila namagulo athile angafuni bonyana bakwate nofana baphatheke kumbi eempilweni zabo, angababangela bonyana bahlukumezeka khulu bagcine sebahlongakale. Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abadala.

Awa, amatlinigi abomakhambangendlwana akafiki ngekhaya.

Umraro kungaba kukobanyana u-government nofana abaphathi abayiphetheko kwanjesi abakarhabi ukuba nemali ezeleko yokobanyana singakhelwa iimbhedlela sonke eendaweni zemaplasini nofana zemakhaya.

Ngingakurarulula ngokobanyana isibhedlela esimakhambangendlwana sibe nonogada ngasinye. Ngendlela leyo singaphepha begodu singetjiwa.

Iye, kunjalo ngiyavumelana nakho lokhu ngobanyana bayazi bonyana iimbhedlela ezizijameleko nofana iimbhedlela zangaphetjheya zinesizo eliphezulu khulu ukudlula iimbhedlela zikarhulumende. Iimbhedlela zikarhulumende azinasizo ngendlela iimbhedlela ezizijameleko zinesizo ngakhona, liphezulu khulu kwamambala isizo leembhedlela ezizijameleko.

Isisombululo salokhu seenlelesi ngiyaphinda bengiyabuyelela ngiyatjho, ngiyatjho ngithi akufumane abonogada i-embulensi ngayinye ayibe nonogada, ababababili nofana abemunye. Ngaleyondlela bazokuphepha abatjhayeli begodu bazokufika ngesikhathi.

I-HIV kuligcikwana elithelelanako ngokocansi nofana ngokuthinta igazi laloyo onayo, ligcikwana.

Kuligcikwana eliyingozi khulu kwamambala, elisukela ku-HIV. I-HIV kusuke ingakatlhogonyelwa, ingakanikezwa imitjhoga yayo ize ikhambe ikhambe, ifike la seyibizwa khona nge-AIDS. Nasele iyi-AIDS isuke seyikubeke phasi, ungasakghoni ukuzenzela izinto, amasotja wakho womzimba sebele abuthaka, ngengikho i-HI-V, ngekungiyo leyo. Ama-symptoms we-HIV sibona ngomuntu ukuphuma i-rash, ukutlhoga amanzi emzimbeni, ukuphuma iinhluthu, kusuke sebele kuyi-HIV seyini yengozi khulu kwamambala.

Umuntu uyithola ngokobanyana abambe igazi lomuntu one-HIV and AIDS nofana alalane naye ngokocansi ngaphandle kokusebenzisa ijasi, uyithola ngaleyo ndlela.

Ngingamupha umlayezo wokobonyana aye emtholampilo nofana ematlinigi wangekhabo aseduze, bazomnikeza iinlekeliso nofana izinto ekufanele azenze ekurhobhiseni ubulwelwe lobu.

Kokobanyana aye emtholampilo nofana etlinigi yangekhabo, bazomyelelisa khulu kwamambala begodu bamfundise ngalo igcikwana leli.

Kokobanyana ngaso soke isikhathi umuntu nakaya emsemeni asebenzise ijasi likamkhwenyana nofana makafuna ukusiza umuntu ophalazeke nofana otheleleke ngegazi, amsize ambethe ama-glove wokusebenza, ngakho lokho angaziphephisa khulu kwamambala.

Kokobanyana bayelelise begodu bafundise abantu abahlala eendaweni zemitlhatlhana ngokubaluleka kwama-ambulensi begodu nangokuhlwengeka kwakhona ukungena kwama-ambulensi ezindaweni zabo nokobanyana iimpilo zabo zizokuphepha kangangani, kubelula kangangani bonyana baphile eendaweni zemitlhatlhana, ngakho lokho kungenza bonyana iin-embulensi zingene eendaweni zemitlhatlhana, kuvuleke, zingene lula beziphume lula.

Awa, angiboni bonyana kungayiphungula imijeje ngombana umuntu usuke aphatheke kumbi khulu kwamambala mavane afuna ukuya emtholampilo. Okungaphungula imijeje kukobanyana bangezelele abasebenzi.

Kufanele kusolwe urhulumende ngokungabi nabasebenzi abaneleko abazokurhelebha iingulani ngokusezingeni elilungileko nofana elimasinyana, ezigula khulu kwamambala, ezidinga isizo lamsinyana. Kufanelwe kusolwe isibhedlela nofana urhulumende.